Ngingakhangisa kakhulu ukuthi ngisize abazali emakhaya ukuba bakwazi ukuqonda indlela intsha iphila ngayo. Indlela intsha ifisa ukuthi abazali bakhulume nabo ngakhona. Ukuthi umzali angahlezi athethe, umzali akwazi ukuzwisisa ingane yakhe, akwazi ukuthi noma engaphathekile kahle umzali akwazi kodwa ukuthi akhone ukuthola izimpendulo emntwaneni ukuthi yingane enza le nto ayenzayo. Ngiphinde futhi ngithole ochwepheshe abazohlaziya lolo daba ukuthi nabo abazali mabamamele babone bezwe futhi ukuthi into abayilalele yinto esizayo emndenini. Ngiphinde futhi ngibonise nentsha nayo indlela elula yokuthi bakwazi ukukhuluma nabazali babo. Bakwazi nabo ukuthi bakhululeke emoyeni uma bekhuluma nabazali.

Ngizobatshela, ngizoqala ngokubafonela ngibachazisele ukuthi i-router ngiyifakile, ayisebenzi, ayibambi. Ngibenze babone ukuthi kuzomele bathumele umuntu ozoza azoyibheka kungaze ukuthi mina ngize ngiye kubo ngoba mina sengibabhadalile, inkinga ingakubo. Ngizobabonisa ukuthi kumele bathumele umuntu aze azoyibheka le router ukuthi inkinga ikuphi. Uma behluleka ukwenza lokho, ngizobuyela-ke esitolo ngiyobatshela ukuthi ngizamile imizamo le engiyizamile kodwa ngihlulekile. Ngalokho-ke ngicela nithatheni i-router yenu, ningibuyisele imali yami, ngiyolithenga kwenye indawo ngoba nina anikwazanga ukungisiza.

Ngizosebenzisa uhla lwemibhalo lwezinsiza zephrojekthi yami ye-Andriod. Ngichazisise izinsiza ezihambisana namasiko abantu abasebenzisa uhlelo lwami lokusebenza. Ngiphinde futhi ngihlazike nganoma yiliphi uhlobo lwezinsiza efanele ulwimi nesiko labasebenzi bami.

Ngingaqala ngokuthi ngibhale phansi izinto engizobe ngikhuluma ngazo. Ngifune ochwepheshe abazongisiza kwizinto esizobe sikhuluma ngazo. Bese ngiyakhangisa kwindawo ey'fana noFacebook, u-Instagram, u-X, ukuthi ngitshele abalaleli bami ukuthi nabalandeli bami ukuthi sizobe sikhuluma ngento ethizeni. Nginana nabochwepheshe abazobe bahlaziye kabanzi into esizobe sikhuluma ngayo. Futhi kunabantu abazobe badansa bakhona. Kuzobe kunomuntu futhi owumculi usaziwayo. Ngingaheha kanjalo futhi ngibonise indlela abazobe nabo bayijabulela ukulalela uhlelo lami.

Ngizosebenzisa i-VPN kuze ngibethele idatha lami. Nginikezele ngamandla ukuqinisekisa kwezinto ezimbili kuma-akhawunti wami. Futhi ngigweme ukuwufaka izinto ezinolwazi olubucayi kumawebhusayithi angavikelekile.

Intengo yeseyivisi neyesethelayithi ayifani. Intengo yeseyivisi ithande ukubanzinyana, kodwa uma une-Wi-Fi ekhaya, kulula ukuthi ubuke amamuvi kwiseyivisi ngoba ukhona ukubukela into efunwa wuwe ngesikhathi esifunwa nguwe. Ukwazi nokuthi umise noma uhlehlise noma uyise phambili. Kodwa uma ukubuka kusethelayithi ubuka amamuvi awodwa njalo, awukwazi ukuhlehlisa, awuyitholi into oyifunayo esikhathini esiningi. Amamuvi angena kudala, imuvi ephume izolo uthole ukuthi izongena enyangeni ezayo kusethelayithi. Kanti kuseviyisi uyithola ngalelanga eliphuma ngalo noma ngakusasa kwakhona.